Nna nka se kgone ho kadima moahisani wa ka Wi-Fi ya ka ke mo fe password ya ka nka se kgone ho hang hobane Wi-Fi ena ke nna ke e lefang kgwedi le kgwedi ho nthuse ho e lefa. Jwale ha ho le jwalo, and-e o batla hore data yaka e fele tjhe, nna nka se kgone ka Modimo. Ho fana ka password ya ka ho moahisani wa ka, hobane e lefa ke nna ha e lefe ke ena.

Wi-Fi ya hao ha e sokodisa o tshwanela hore o e emele metsotso kapa tsona di hora tse seng kae hore o bone hore e tla sebetsa hape, empa ha e sa sebetse, o tshwanela hore o e time hape o be o e light-a o bone hore e tla sebetsa. Ke nahana hore Wi-Fi ya hao ha o e restart-a e ntse e sokodisa, o tshwanela hore o e restart-e tla boela hape e sebetsa.

Baahisane ha ke kgone ho utlwisisa hore hobaneng rona mona mo Extension Two Wi-Fi e re tlotse ba sa e kenye. Re tshwanela hore ha o le tje re latele mokhanselara wa mona mo Extension Two hore a re hlalosetse hore rona Wi-Fi hore e sa kenywa mona ho rona hore bothata ke eng hobane le hore na Wi-Fi rea e hloka. Re hloka ho e sebedisa ha re fetsa ho bua, le ene a rarolle taba ena hore re kgone ho thola yona Wi-Fi.

Dumelang, ke na le bothata ba hore data ya ka ho tloha Mantaha e fela ka pele, ha ke kenya fela data ha e last-ele ura e le ngwe e fela ka pele, kgale e sa etse tjena. Jwale ke ne ke batla ho tseba hore ha ho le tjena ke tshwanetse hore ke etse jwang tharollo ke eng? Ke ne ke kopa hore le nthuse hore data ya ka e sa hlole e fela ka pele, ke ne ke kopa le yona data ya ka e fedileng e ke sa tsebeng hore ile kae, ke ne ke kopa hore le nkgutlisetse yona hobane ha ke tsebe hobaneng data e fela ka pele tjena ho ya ntshwaetsa tjena

Ke ile ka lemoha hore Wi-Fi ya ka batjha mona motseng ba e hack ilwe, mme kea ba founela mane moo ke nkileng Wi-Fi e teng, kea tletleba hore Wi-Fi ya ka e hack-ilwe mme ke ile ka jwetswa hore ho ra hore batjha bana ba ne ba tseba password ya ka ya Wi-Fi, jwale ke ile ka fiwa password e ntjha hore ke kenye moo Wi-Fi ena ya ka hore ba sa hlola ba e sebedisa hape.

Mme wa tseba bothata ke eng hore ntatemoholo a lle hakaale? Ke taba ya hore ha a tsebe phone ena e ke mo reketseng yona ya sejwalejwale. O ipotsa hore founu ena e sebetsa jwang. Jwale nna ke tla mo thusa hore ke mo bontshe hore phone ena e etsa jwang. Ntatemoholo ke tla mo ruta hore a tobetse eng ho phone na la batho ba mo founela, ke tla mo ruta ntho e nngwe le e nngwe oe hlokang ho e tseba ka fine ena ya hae a salla ho hang, ho tla loka.

Dumelang ke na le bothata ba motjhini ona wa Wi-Fi. Motjhini ona wa ka ona e se e le sebaka ho tloha bo Sontaha kwana ke ntse ke ntse ke re ke connect-a Wi-Fi. Ha o batle ho sebetsa, internet ha e hlahelle ho hang. Ke ne ke kopa hore le nshebele mono ho lona hore bothata ke eng hore hape le connect-ele le yona internet ena ya ka hore o kgone ho sebetsa hape.

Nna ditaba tsa sebaka ke di thola mona radio ong le mona founung ena e ke e sebedisang. Ke na le nako e telele ke di thola ka mokgwa ona, hobane moo ke dulang ha ke na motlakase, nka rata hore ke be le motlakase le nna ke kgone ho di shebella mane TV-ing kapa yona television-eng. Ha ke tla di shebella television-eng ke bona ho tlaba bonolo haholo.

Ke bona e le ntho e leng hore nna ha ke rate ebile ha ke utlwisise hobane naheng ena ya rona re kgona ho iketsetsa ho iketsetsa ntho enngwe le enngwe, ha ke bone hore hobane dintho tse ngata re tshwanetse re di nke mane mose. Ke bona re kgona ho iketsetsa ntho enngwe le enngwe mona naheng ya rona hobane re na le ntho e nngwe le e nngwe re kgona hore naha ya rona e be motlotlo e nne naha e leng hore ke rona re ntshang dintho tsa rona, re ba fa tsona re ba rekisetse le ka theko e ko hodimo.

Nna ha batho ba dula ba ntse ba tshwenyana le nna, ke ba hlalosetsa hore ba tlohele ho tshwenyana le nna, nna kea ba block-a. Nako tse dingwe batho ba rata ho fana ka di-phone number tsa rona rona re sa tsebe letho. Ha ho le jwalo, batho bao ba ba ntse ba dula ba tshwenyana le wena. Jwale nna ha ho le jwalo, ke rata ho ba block-a feela. Ntho e tenang ke hore ba rata ho sebedisa di-phone number tse di sa tshwaneng mare nna ha ke kgotse ha ba block-a ke tla dula ke ntse ke ba block-a jwalo until ba sa hlotse ba nfounela.